Ngithe kugogo, ukuba isicishamlilo kudinga ukuqina nokuzimisela, kodwa izinselelo zikhona ezifana nokushoda kwezimali ezikhokhela izifundo, ukuntuleka kwemishini ethuthukile, nolungaba nokungabi khona nokungabi khona kwezindawo zokuzilolonga eziseduze, kodwa uma uzimisele uyaphumelela.

Uhulumeni nezinhlangano zezempilo bangasiza ngokusungula izindawo zokugoma zibe nezinto ezihambayo phecelezi ama-mobile clinics. Ukuhlinzeka ngezithuthi ezikhethelekile kubantu abakhubazekile. Nokwenza izindawo zokugoma zibe nezinto ezifana nezindawo zokungena kalula, phecelezi ama-ramps. Izihlalo ezikhethelekile kanye nabasebenzi abaqeqeshiwe abakwazi ukusiza abantu abanezidingo ezakhethekile.

Amadoda amaningi angazinaki izindaba zempilo yengqondo ngenxa yokwesaba ukubonakala njengobuthakathaka. Imfundo yomphakathi eveza ukuthi amadoda kufanele abe namandla njalo kanye nokungabi nolwazi olwanele ngezimpawu nokubaluleka kokwelashwa kwengqondo.

Imfundo yezempilo ingafakwa ekuqeqesheni kosizo lokuqala ngokufundisa abantu ukuthi baqaphele izimpawu zokuqala zezifo ezinjenge-high blood pressure, isifo sikashukela noma izinkinga zempilo yengqondo. Abafundi bangafundiswa nokuthi baphathe kanjani izimo eziphuthumayo ngaphambi ngokufika usizo lobuchwepheshe. Ngaleyo ndlela basiza ukunciphisa iy'ngozi kanye nokusiza emphakathini.

Gcwala ezibhedlela, kubangelwa ukuntuleka kwezibhedlela ezanele eduze. Ukuswelwa kwabezempilo ezifundeni zasemakhaya. Yizifo ezingalashwa ngesikhathi ngenxa yokushoda kolwazi noma izinsiza, kanye nokufuduka kwabantu abaningi befuna usizo lwezempilo olungcono. Lokhu kubeka ingcindezi kubasebenzi nezinsiza ezincane ezikhona.

Amanye amasu afaka ukwakha izindawo zokweluleka ezivulekile ezingahluleli ukuqeqesha abaluleki nabasebenzi bezempilo ukuba baqonde imikhuba yobudoda nezinselelo zayo. Ukukhankasa emphakathini ukwephula isithunzi sokucwaswa, nokwandisa ukufinyelela kwezinsiza ngezigaba ezifana namakilasi, amaqembu okweseka, noma usizo ngocingo.

Emjondolo izinselelo zifaka ukuxinana kwezindlu, izinto ezishisayo ezisetshenziswayo nokungabi namanzi noma amathuluzi. Ezindlini zasemthethweni, izinsiza zivame ukuba khona kodwa umlilo ungaba mkhulu ngenxa yama-electrical fault. Isu, emjondolo lingagxila ekuxwayiseni izindlela ezisheshayo zokuphuma neziteshi zamanzi eziseduze, kanti kanti ezindlini ezisemthethweni kugxilwa kwezobuchwepheshe bokuvimbela umlilo.

UThabo kufanele azehlukanise nomphakathi okwesikhashana. Azihlolisise izimpawu zakhe, afake imaskhi uma ephuma, futhi aye emtholampilo ayohlolelwa i-COVID-19, noma umkhuhlane. Lokhu kungamsiza ukuvikela abanye futhi athole ukwelashwa okufanele masinyane.

Njenge-EMT, kufanele ngikhulume nabazali ngokuqonda ngokuzola nangokunembe. Ngibachazele isimo sengane ngendlela elula. Ngibanikeze isiqinisekiso sokuthi senza konke okusemandleni futhi ngibavumele babe seduze uma kuphephile. Ukuqinisa ukuzola kwengane nokuqonda kwesimo.

Emva kweseshini, ngingaxhumana naye mathupha noma ngocingo ngimbuze ukuthi uzizwa kanjani. Ngimunikeze indawo ephephile yokwabelana okungeziwe. Ngimuxhumanise nezinsiza ezifanele njengokwelulekwa noma ukwelashwa okuqhubekayo, futhi ngiqinisekise ukuthi uzizwa exhasiwe engashayiwe indiva.

Ukucwasa kudlala indima enkulu ekuvimbeleni amadoda ukuthi afune usizo ngoba kubenza basabe ukuhluleka noma ukuhlukunyezwa uma bebonisa ubuthakathaka. Lokhu kuphinde kubangele ukungathembi izinsiza. Ukuhlala bodwa nokusebenzisa izidakamizwa njengoba njengendlela yokubalekela izinkinga, nokuba bafune ukwelashwa.

Ukuhlolwa kusenesikhathi kwe-HIV kusiza ekutholeni ukwelashwa nesikhathi. Kunciphisa ithuba lokudlulisa igcikwane kwabanye. Kusize umuntu ukuthi aphile impilo enempilo isikhathi eside, futhi kunciphisa ukungezwani ngokwengqondo ngenxa yokungazi isimo sakho sempilo.

Ngingamtshela ukuthi ukumelana nemithi kusho ukuthi imithi ayisebenzi kahle ngenxa yokusetshenziswa kabi noma okungaphelele, okungaholela ekuguleni okungalapheki kalula. Ngingancoma ukuthatha imithi kahle ukuqeda yonke imithamo nokuhlolwa njalo ukuqinisekisa ukusebenza kwemithi.

Izimbangela zingaba ukudla okungahambanga kahle. Amagciwane noma isifo sofuba lwamathumba. Yizibungu noma ukungahambisani nokudla okuthile. Ikhambi lendabuko lingasiza okwesikhashana kodwa kufanele bayise ingane esibhedlela ukuze kutholakale imbangela eqondile futhi kuphumelelwe ukwelashwa okufanele.